Dijo tsa setso tse ke di ratang thata. Goreng ke rialo, dijo tsa setso tse ke di ratang thata ke bogobe wa mabele le tšhotlho. Bogobe ba mabele ke bogobe bo bo bidisitsweng mme ga o a tswakwanngwa ka sepe. Mme tšhotlho yone ke nama e butswisitsweng thata e e be e kgobiwa e be e tshelwa letswai fela, mme ke dijo tse di nang le dikotla thata, ke dijo tse di monate tsa setso tseo, ke tsone tse ke di ratang.

Dijo tse di apeiwang ka bonako tse o di ratang gongwe nka, tse ke di ratang thata ke spaghetti le mince meat-i. Dijo tse di tseya metsotso e le metlhano fela di be di setse di butswitse mme ga di na le dikotla tse dintsi mo mmeleng, ga di dule sebaka mo mmeleng, mo dimpeng. Ga o fetsa go di ja o dulanyana ura o bo o tshwere ke tlala gape.

Ubuntu ke botho. MaAforika Borwa a itsege ka botho bo bontle, maAforika Borwa ke batho ba ba lerato, ke batho ba e reng ga o o na le bone o bo go tletse boitumelo, maAforika Borwa ga o na le bone ga se gantsi le ka nna le go nna le kgotlha-kgotlhano maAforika Borwa ke a le baka.

Motho ga a feleletsa e le kgosi ya motho o tshwanetse a ba a na le madi a segosi. Gongwe e re ga re e ne e le kgosi ene a be e le ngwana wa ntlha wa moshimane mo lapeng ke ene o tlhatlhamang kgosi gore e nne kgosi ya motse. Ga go tseiwe motho o mongwe le o mongwe gore e nne kgosi, bogosi bo a tswalelwa bogosi ke selo se se tlotliwang thata mme ga o nna kgosi o tshwanetse bogosi bo bo le mo mading a gago.

Mmino wa setso, mmino wa setso le ditiro tsa diatla. Nka e tlhalosa ke re mmino wa setso ke mmino o e leng gore o kaya gore ke setso se feng, re ba le lotso le feng, mme ditiro tsa diatla ke tseo tse di bontshang gore re kgona go taka yang ka boloko, kgabiso ya rona ke e ntseng jang. Kgabiso ya rona ke yone e re bontshang gore, ke yone e senolang gore re ba morafe o feng, mme e re ga dikokomane di tla mo kgabisong eo ga e le teng ga pula ena e duelela ruri. Dikokomane ga di tla di tlhaga di bona gore go fetile bo le bo mo, mme ba tswelela pele ka kgabiso eo.

Diaparo tsa setso tsa basadi tse di tlhabolotsweng mme di sa ntse diaparwa le gompieno ke seshweshwe. Seshweshwe o fitlhela basadi ba gompieno ba di aparela di le dintle, ba sa tlhole ba re ke tsa kgale, ke tsa bogologolo o fitlhela ba le ba ntle mo go tsone mme le gompieno sa ntse ba di apara.

Diaparo tse di apariwang kwa lenyalong mo setsong sa rona re apara seshweshwe mme ke sone se se bontshang gore re ba lotso le feng, mme bokao ba sone go bontsha gore o tswa ka e, o tsalegile kae, o mofuta o feng. Ka jalo ga o se apere ga go tlhoke gore o itlhalose kapri ya gago ke yone e go tlhalosang.

Ka segompieno setse se re ile tlhogong teka-tekano ya banna le basadi e setse e le selo se re se tlwaetseng mme le banna le basadi ba setse ba apara diaparo di le dingwe mme le mebala ya bone ba apara mebala e le mengwe. Jaanong nna seno ga ke bone e le bothata bope, ga mongwe a apere mme a kgotsofala a ikutlwa a le motlotlo o siame a ra se fetole se a batlang go nna sone, a re se fetole se a se ratang mme a re tswelele pele go nna re re ba siame a ba apare jaaka ba rata.

Jaaka ke le moTswana, diaparo tsa setso tse re di aparang re apara jaaka re le bo mme, re apara makgabe mme batho ba bo rre bone ba apara diope ke tsone diaparo tse di neng di aparwa bogologolo. Mme ka dinako di fetoga le fashion-e e fetoga ga go sa tlhole go aparwa makgabe le diope go nanong jaaka re le baTswana re apara seshweshwe ke sone seo se re ha o se apere o bo o bontsha gore o moTswana.